Ga go moroba e le tota ka gonne dipeo tsa teng ga di kry-agale moroba.

Diphologolo ka fa tlase ga mmu di ja dipeo.

Magodu a utswa maungo mme le air pollution e bolayang maungo.

Ke apole le namune ka gonne tsona di mela kwa gotlhe ga di kgethol'le mmu.

Ke namune, apole, spinach-e le khabetšhe ka gonne tsona di mela mo lefatsheng ka bophara.

Dithoro le mabele di dira gore merogo ya rona e tle e nonne mme e kgatlhisa.

Wine farming ke kwa ba dirang di-wine ke kwa ba edirang go simolola from scratch ba tseya maungo ba tlhakanya le bojalwa then jwalo le jwalo.

Ke lebala le lekgolo nyana, manyora le dipeo.

Ke merogo le maungo.

Ke spinach-e le khabetšhe ka gonne ka mosupologo ke nako ya tsona ya gore di mele di nonne.

E dira dilo moroba for batho ba ba jalang maungo le merogo ka gonne e ba direla metšhini ya go kgona go dira dilo moroba mme ba kgone go ka bontšhi.

Fa mmu o se fertile maungo a ka tswa a se monate sentle e fela fa mmu o le fertile maungo a tlo tla a nonne mme a le monate.

Maungo a tiisa marapo a motho mme a dira gore boteng jwa motho bo be bo siame mme di jewa after morago ga go ja dijo kgotsa o di kenya ka fa gare ga dijo tsa gago.

A na le seabe se se siameng ka gonne merafe mengwe ya kwa ntle ba tla ka mo Aforika Borwa go reka maungo gore ba kgone go rekisa kwa mafatsheng a bone.

e na le seabe se se siameng ka gonne e dira gore boteng jwa motho bo bereke sentle mme e tiisa le marapo a motho.

Merogo ke dikotla mme di dira gore re kgone go nagana sentle mme re je dikotla tse di siameng tse di re lekanetseng mo mmeleng.

Rooibos ke tee e e monate mme yona ga e tshelwe dilo dintsi fa e fetso go farm-iwa.

Ke ithutile gore rooibos-o ke maungo a a siameng e le tota.

Ke ratile spinach ka gonne se monate mme se na le dikotla di le dintsi.

O ka simolola ka go tlhatswa peo ya rooibos mme o e tsentshe mo seretseng.

Rooibos e humaneha fela mo Aforika Borwa and-e mme mafatshe a mangwe a tla go e reka ka mo Aforika Borwa gore ba kgone go ba le yona ko mafatsheng a bone.

Climate-e e ama ka tsela e e sa siamang ka gonne merogo e ya ša, merogo e mela e sa siama ka lebaka e leng go fisa.

Ke pawpaw le avocado ka gonne di tiisa marapo a motho.

Ke spinach-e le khabetšhe ka gonne tsona di rekiwa ka bontšhi mo Aforika Borwa.

Maungo o ka ja o sa apeya mme merogo e tlhoka go apeiwa pele o ka a ja.

Fa o ka beya net-e fa godimo ga dijalo tsa gago gore bo go fisa ga letsatsi go sa fitlhela dijalo tsa gago sentle.

Fa go fisa dijalo di a šwa mme fa go tonya dijalo di mela di nonne mme di siame di le monate.

Ke ka fa o ka nosetsa dijalo tsa gago ga raro ka letsatsi mme wa di tshela ka manyora gore di kgone go kry-a dilo tse di tlhokang gore di mele di le monate mme .

Ke fa o ka lebelela ka fa google-u or chrome-u wa searcher gore eng.

Di notshi di dira gore dipeo di be monate ka go di fa.

Leungo la avocado le tlhabiwa ka kota ka fa gare ga peo mme o le beya mo fa godimo ga komiki e e nang le metsi ka fa gare fa godimo ke fa o tla e epelang mo mmung mme wa e thoma go e nosetsa for sebakanyana ke ka foo setlhare se.

Phologolo ya naga e thusa ka go bolaya diphologolo tse di tlang go ja dipeo tsa gago.

Apesa dirui tsa gago net-e gore dinonyane di seke di a.

Ditsotsi di utswa dipodi tsa bone mme ba ka tsamaya le dipodi tsa mme ba kgona go di fitlhisa gae di siame di .

Kolobe e na le tšhelete e ntsi tota ka gonne e na le dinama di le dintsi bacon le di-pork chops le russian ke ka foo a ka thoma go rekisa kolobe kwa bo burcher-eng ya mo gaufi gore ba kgone go dira dinama tseo mme le ene a kgone go dira le dikolobe tseo ka gonne di nne tse di belega and-e di ka se.

Ke mofuta wa ka gonne o ja kaofela mme o ka go rekisa wa

Ke kgomo le dipodi mme di ka fiwa bojang bo .

Nka ba tlhalosetsa gore dintshi ke diphologolo tse di itumedisang di rata batho.

Nka a simolola go ya ko shoprite, spar kgotsa pick n pay gore ke ba rekisetse ona ka madi a

Ee nka rata go leka merogo mengwe e sa itsegeng.

O lokela peo ya gone ka fa gare ga mmu o o butswitseng mme fa o e goga e mela ka fa ditlhareng mme o setlhareng.

O lokela peo ya teng ka fa gare ga mmu o butswitseng mme o tshela manyora ka fa godimo gore e kgone go mela fa e tswa, e tswa e le fa setlhareng o ekga mo setlhareng ka mo gare ga tokomane.

Rooibos-e e fodisa mmele mme e tiisa marapo a mmele.

Ke ditokomane le merogo ya .

Rooibos e tiisa marapo a mmele mme e monate le ka fa gare ga tee.

Ke gore o tla go tshwenya ke dinonyane mme rooibos ga e tseye sebaka gore e ka butswa ya mela.